Into ehlukumezako ukukhamba ngebhesi, kukobana kufanele uvuke ekuseni khulu wenzelele bonyana ibhesi ingakutjhiyi, begodu uthole nendawo yokuhlala. Okhunye okuhlukumezako godu kukobana abantu abakhamba ngebhesi, bahlala banovalo lokha nabayokukhwela ibhesi, nalokha nababuya emsebenzini ngombana iinlelesi zidlange khulu amalanga la.

zokukhamba ngebhesi endleleni enganaskontiri, kukhamba nikhuhlumezeka indlela le yoke nje, namkha kukhamba nisunduzeka indlela le yoke nje.

Kusiza ngokobana abantu abakhamba ngeembhesi nalaba beenkoloyi ezincani, bangafiki ngemva kwesikhathi emisebenzini, namkha lapha ebaya khona. Okhunye godu kukukhandela kobana kungabi nesiminyaminya eendleleni, begodu kukhandela neengozi zendlela.

Uyambawa kumtjhayeli bonyana ubawa ajame ukwazi ukuzikhulula.

Unobangela wokobana kukhuphuke imali yebhesi, kungombana abantu abanengi sele babalekela eembhesini, ngombana babona bona imali yakhona yincani. Ngakho-ke abatjhayeli bamabhesi bakhuphula imali njengobana babona bonyana izinga labantu abesele sebakhwela iimbhesi sele selinyukile.

Into eyenza bona abantu bakhethe iinkoloyi ezizijameleko kungombana, bakghona ukufika ngesikhathi lapha baya khona, namkha eendaweni ebaya kizo, kunalokha nabakhamba ngeenkoloyi zomphakathi, ngombana zona ziyajikajika, namkha ziyagelagela zizuma abanye abantu.

Iwathinta kumbi khulu, njengombana amanye amakhambo siphetha ngokuwaqindelisa njengombana intengo yeembaseli sele ikhuphukile. Kanti-ke izinga lomnotho lona liphasi, ngakho-ke asikghoni bonyana sifike kamanye amakhambo, ngonobangela wokungabi khona kwemali.

Bathinteka kumbi khulu njengombana sekufanele bona, batjhugulule amahlelo wabo wemali. Kanti-ke abanye bathi nabafika eendaweni lapho kuthelwa khona iimbaseli, sebaphetha ngokuthola iimbaseli ezingaphasi kwalezi ebzihlosileko njengombana sele

Ngiyaphikisana ngombana urhulumende akatjheji, namkha akangeneleli kezinye iindawo aqale umnotho weranda, lapho eendaweni lezo. Ngakho-ke abanye abantu bayalimala lokha intengo yeembaseli zikhuphuka.

Ngiyavumelana bonyana ikhona inzuzo ngokusebenzisa iinkoloyi ezincani ezizijameleko, njengombana ukghona ukufika endaweni oya kiyo, ngesikhathi ofuna ngiso, namkha uyakghona ukulawula isikhathi sakho kuhle kunalokha sele ukhamba ngeenkoloyi zomphakathi.

Kuyithinta kumbi khulu isabelomali yomuntu, ngombana ikoloyi ingonakala noma ngasiphi isikhathi, sekufanele bona ukhuphe imali uyoyilungisisa. Okhunye godu, kuyithinta kumbi khulu isabelomali yomuntu, njengombana neentengo zeembaseli zikhuphuka nanini na namkhana nanoma ngisiphi isikhathi.

Ngicabanga bona abantu bangayonga i-petrol, ngokobana batjheje bonyana amakhambo wabo ngemihla-ngemihla afuna ipetroli engangani. Kuthi kusenjalo amanye amakhambo, enye indlela ebangayonga ngayo ipetroli kukobana bangakhambi ngeenkoloyi lokha nabakhamba amabanga amafitjhani, kodwana bakhambe ngeenyawo zabo.

Intengo yeembaseli iyithinta kumbi khulu intengo yokudla nokhunye, njengombana kufanele lokha nawuthenga ukudla ezinye izinto uzitjhodise, ukwenzelela bona ikoloyakho ihlale inepetroli, le ezokwenza bonyana ukwazi ukuphetha amabanga wakho wemihla ngemihla.

Ngiyavumelana nesehlakalo lesi sokobana abafundi baye eenkolweni ngeenkoloyi ezizijameleko, ukwenzelela bona bafike ngesikhathi esikolweni, namkha bangafiki ngesikhathi esikolweni. Kanti-ke lokha nabakhamba ngeenkoloyi zomphakathi bangafika ngemuva kwesikhathi, njengombana zona zijikajika.

Angiboni kumbono omuhle wokobana abantu bakhuthazwe bona bakhwele iimbhayisikila, esikhundleni sokusebenzisa iinkoloyi zabo, njengombana abanye abantu abanganawo amandla namkha bangakalungeli ukusebenzisa iimbhayisikila. Kanti-ke iimbhayisikila ngakelinye ihlangothi azikaphephi neze nakancani, njengombana iinkoloyi zingakutjhayisa noma kunini, begodu uthola kesinye isikhathi izulu lina khulu ngamandla belikunethe. Kanti-ke lokha nawukhamba ngekoli yakho ungavikeleka ekutheni izulu likunethe, nekutheni utjhayiswe ziinkoloyi.

Ngiyaphikisana nokobana iinkoloyi zebhesi zincono kuneenkoloyi ezikhamba ngepetroli, ngombana iinkoloyi zegezi lokha igezi ingekho azikhambi, kutjho bona ngeze ukghone ukuphetha amabanga wakho, Kanti-ke lezi ezikhamba ngepetroli, igezi ikhona nofana ayikho ibanga lakho uyakwazi ukuliphetha, kodwana nawunayo ipetroli.

Kungithinta ngendlela embi khulu ukukhutjhulwa kwentengo yamathikithi mina njengomkhweli webhesi. Njengombana ngikhwela ibhesi qobe malanga kanti nomtlhago ubhode amazinzo.

Ngokubona kwami ngibona bonyana isizathu esenza bonyana intengo yamathikithi wokukhwela kwebhesi ingehliswa lokha nakwehliswa intengo yeembaseli kungombana ibhesi kusithuthi esikhwele khulu amalanga la.

Kubalimaza khulu abakhweli bebhesi abasebenza emakhwitjhini lokha nakukhutjhulwa intengo yebhesi njengombana imali yemakhwitjhini kuziinthoro, kanti abanye-ke umtlhago ubhode

Kufanele bona abatjhayeli beembhesi batjheje namkha baqalisise abakhweli beembhesi bonyana inengi labo liregile namkha lidosa emhlweni na? Ngalokho-ke bazobona isizathu nofana isizathu sokukhuphula intengo yebhesi nofana ukuyehlisa.

Kufuze kuqalwe inani labantu abakhwela iimbhesi bonyana bakubuphi ubujamo bepilo, baregile namkha ukatsu ulele eziko na?

Iye, kufanele urhulumende angenelele lokha iinkhamphani zeembhesi nazikhuphula intengo ezibhadelisa abakhweli njengombana inengi labakhweli beembhesi linganayo imali begodu abanye babo basebenza ngemakhwitjhini. Ngalokho-ke urhulumende kuzokufanele bonyana abonelele iinkhamphani zeembhesi ngesincazana.

Awa, ukwehliswa kweentengo zokukhwela kwebhesi ngeze kwabadosa abatjhayeli beenkoloyi bona basebenzise iinthuthi zomphakathi ukuya emsebenzini, kodwana inengi labo lingasebenzisa iimbhesi njengombana inani ebababhadalisa lona liphasi kuneenthuthi

Intengo yokukhwela ibhesi ikhutjhulwa ngombana iinkhamphani zamabhesi vane ziqalene nobujamo obuthileko.

Abantu abadosa emhlweni bayacatjangelwa lokha nakukhutjhulwa intengo yabakhweli beembhesi njengombana bangakhuphuli ngenani elikhulu kodwana bangakhuphula ngamaranda amahlanu kanye nofana ngetjhumi lamaranda.

Iye, intengo yokukhwela iimbhesi ezikhamba amabanga amade ikhambisana kuhle nalobubujamo bomnotho umphakathi okibo, njengombana ibhesi ingabizi khulu.

Iye, kumbono omuhle khulu wokobana abantu abarhola ipentjheni baphungulelwe imali nabakhwela iimbhesi njengombana baqalene nezinto ezithize ekufanele bazenze ngemalabo, kanti-ke lokha ibhesi nayikhuphuka basala balila khulu namkha basala basemtjhayweni

Kufanele bona lokha abogogo nabobamkhulu nabayokuthenga amathikithi kutlikitlwe phasi emathikithini wabo bonyana kubabantu bepentjheni. Ngalokho-ke lokha nabayokukhwela ibhesi inani labo

Awa, akukameli bonyana kuqalwe bonyana bahlala kiziphi iindawo njengombana sithola kunabanye abogogo nabobamkhulu ebahlala eendaweni zamakhuwa kodwana badosa emhlweni.

Kungabasiza ngokobana emathikithinabo kutlikitlwe bonyana babantu abarhola umndende, ngalokho-ke inani labo lizokwehliselwa.

Abogogo nabobamkhulu kungabakuhle nabangafumana isaphulelo esingangetjhumi nambili lamaphesente.

Iye, iinkhamphani zeembesi zibatjheja ngokwaneleko abakhweli bazo njengombana lokha ibhesi nayilimeleko namkha nayinekinga iyakhutjhwa endleleni iyokulungiswa ukwenzelela bona ingaphi abakhweli umraro endleleni.

Awa, iimbhesi azikhambi ngefanelo kizo zoke iindawo ezinabakhweli njengombana abanye abantu kufanele bakhambe amabanga amade ekutheni bafike eentopeni, kanti abanye babo bahlutjhwa madolo.

Iye, iimbhesi zibafikisa ngesikhathi abakhweli lokha nabaya emsebenzini abahlala eendaweni zemakhaya. Njengombana bazokukhwela iimbhesi ngeenkhathi ezithileko, begodu ibhesi ayifani neenthuthi zomphakathi ayilandeleli umuntu okude kodwana ijama eentopeni kwaphela.

Iye, abatjhayeli beembhesi babaphatha kuhle abakhweli babo njengombana lokho omunye nakanesinghonghoyilo esithileko ngento ephathelene neembhesi umtjhayeli uyalinga bonyana awurarulula umraro loyo oqalene nomkhweli.

Awa, iimbhesi ezithutha abakhweli ukusuka emalokitjhini azikaneli ziyatlhayela.

Iye, kuyasebenza bonyana iimbesi zibenomzila wazo zizodwa eendleleni zemadorobheni ukwenzelela bonyana zifike ngesikhathi, zingabanjelelwa ziinkoloyi ezincani, nokukhandela iingozi zeendlela hlangana neembhesi kanye neenkoloyi.

Ukwenzelela bonyana kungabi neengozi ezinengi zeendlela phakathi kweembhesi neenkoloyana.

Iye, indlela ekhamba iimbhesi nazo ziyaba nemigodigodi njengombana abanye abatjhayeli bazigijimisa kuthi-ke indlela njalo